Ke rata OR Tambo hobane ditshebeletso dintle. Ho hlophisehile. Ke kgetha sefofane sa bosiu ho na le kgutso. Mabone a toropong a kgahlisa haholo ha o atamela.

Ditekesi di bontsha botshepehi le rona re ba tshehetse hobane ba re sebeletsa letsatsi le letsatsi. Ba lokela ho utlwisisa bohloko jwalo ka ba bang.

Re kopa hore mmuso o abele baithuti dipalangwang tse sireletsehileng. Hobane ho tsamaya ka maoto nako e telele ho ama dithuto le polokeho ya bona.

Ke kile ka palama tekesi e tletseng ho petetswane ho sa phutholloha, empa ka tswela pele hobane ke ne ke potlakile. Ha ho kgotsofatse ho kotsi ebile ho baka bohloko.

Ke palame tekesi e ntjha, e hlwekile ebile e phuthulohile. Mokganni o ne a hlompheha. Batho ba ile ba thabela ho tsamaya hantle le ka polokeho.

Ke ile ka lahleha leeto le letelele empa ka sebedisa GPS le ho botsa batho. Boikemisetso le thuso ya ba bang di nthusitse ho fihla polokelong.

Dumelang, ke a tletleba hobane le sekepe se nang le thepa ya ka se emisitswe matsatsi. Thepa ena e bohlokwa kgwebong ya ka. Ke kopa tlhaloso le tharollo ka pele.

Line e tjhesa hoseng le mantsiboya haholo, Mantaha le Labobedi. Sephethephethe se ba seholo hobane batho ba ya kapa ba kgutla mosebetsing.

Batho ba ratehang ha re palama ditekesi. Ka Mantaha re bontsha hore re hloka hlompho le polokeho. Ha ba strike-a ba re sitisa. Le rona re ka bontsha hore re na le matla.

Ee, bo ramakoloi ba lokela ho mamela ditletlebo tsa setjhaba hobane baahi ba itshebeletsa ka makoloi a bona letsatsi le letsatsi. Mme bophelo ba bona bo ameha ka tshebeletso eo.

Ee, kgwebo ya bohahlaudi makeisheneng e ka atleha hobane ho na le bophelo, setso, dijo, le dipapadi tse hohelang bahahlaodi.

Dumelang, ke lahlile mekotla ya ka fofaneng ho tloha Johannesburg ho ya Durban ka di twenty seven. Mekotla ya ka ke e metsho mofuta wa di-suitcase. Lebitso la ka le nomoro ya ka e ya fumaneha ke Puleng, o, six, four, nine, three, tripple seven, double six. Ke kopa thuso ho e fumana. Ke a leboha.

Ho tla hlokahala kwetliso e matla, melao e thata le ditlhahlobo ho bakganni ba ditekesi, ho tshwana le ba dibese.

Leeto la first class le ne le phuthuhile haholo, di-seat di ka fetoha bethe. Dijo tsa boleng bo phahameng. Basebeletsi ba mosa ebile ba hlompheha haholo.

Dintwa di bakwa ke diphetoho tsa tjhelete le ho hloka melao, ho rarolla, ho hlakisa melao le ho kenya kopanelo ho ka thusa ho fokotsa mathata.

Ngwaneso, ho senwa ha jwala tseleng ho boloka maphelo. Ho fokotsa dikotsi le ho etsa ditsela di bolokehe bakeng sa bohle.

Ee, ke ya dumela ka hare ho renke ho petetsane e meholo. Ho dieha ho tloha le mathata a ho fumana setulo, thoko ho tsela ho potlakile.

Ke ile ka nka leeto le lelelele ho ya Durban le lelapa la ka. Re ile ra tloha ka five am re tsamaya re bina re shebella naha. Ra ja dijo tsa bohlokwa. Ra fihla mantsiboya, re kgathetse empa re thabile.

Bakgotsi, ha re kopaneng re sebedisane hantle. Nyathi e ya moo le yang e bolokehile ebile ha ya tlala. Ha re tshwareng nako re fihleng ka pele.

Ka pono ya ka ho lwanwa ho bakganni ba ditekesi ho bakwa ke tlhodisano e fetelletseng. Ho hloka tsamaiso e hlophileng le ho se be le melao e latelwang ka thata.

Ke tenehile hobane bese ha e fihle ka nako. Ke batla tsela e nngwe kapa ke tsebise mosebetsing. Letsatsi le qala ka bothata, empa ke leka ho sebetsa hantle ha ke fihla.

Bese ya masepala ha e tsamaye motse kaofela, ka lebaka la ditsela tse sa lokang, tshenyehelo e phahameng le polokeho. E sebetsa dibakeng tse kgolo feela moo batho ba bangata ba leng teng.